Ndicinga ukuba wonke umntu ufanelekile ukuba angafikelela kwiWi-Fi yoluntu yasimahla eMzantsi Afrika. Ngokuba ngoku kwixesha lanamhlanje yonke into sesiyenza ngeWi-Fi, sesiyenza kwi-intanethi, kufana nokufuna imisebenzi, kufana nokufaka izicelo zokwenza izinto ezifana nee-ID. Izicelo zokwenza ezinye izinto sizenza ngokuthi sidinge iWi-Fi, sizenza ezifowunini sekusebenza itheknoloji kakhulu. Ngoko ndicinga ukuba wonke umntu kufanelekile ukuba afikelele kwiWi-Fi yasimahla.

Ingxelo le ndivumelana nayo ngoba incedisana nabantu abakhangela imisebenzi iWi-Fi, ngoba imisebenzi kwixesha langoku seyigcwele onlayini. Kulapho ke abadinga iWi-Fi ukuze bakwazi ukungena kwi-intanethi bakhangele imisebenzi. Njengabantwana abafundayo nabo incedisana nabo ngoba sekufundwa onlayini kwixesha langoku. Bayakwazi ke ukuba bafunde ngeekhompuyutha zabo abanye ngefowuni zabo, zona ezo ezithi zidinge iWi-Fi.

Ndingayicima kuqala ndiphinde ndiyilayite. Xa ingavumi futhi ndiyayiyeka, ngoba kaloku ayikho into endizawuphinda ndiyenze ngaphandle kokuba ndiyiyeke, xa ingafuni ayifuni.

Ndingavakalelwa kakuhle kakhulu ngokuba ndizotsho ndikwazi ukubukela imixholo yam ngaphandle kokuba nengxaki, ndizawubukela kakuhle yonke into endifuna ukuyibukela.

Ewe, omnye umntu angakwazi ukufunda olunye ulwimi ngokubukela inkqubo ngokuba phaya ezantsi kuba khona amagama abhalwayo. Ngoko ke uyakwazi ukufunda ezantsi ube umamele ukuba uthini omnye umntu, kulapho ke kufundeka khona.

Ndingavakalelwa kakubi kakhulu ngokuba aba bafundi baphazamisa abanye abafundi abaze kuzokufunda abafuna ukuphumelela. Bona bayayisebenzisa nje le Wi-Fi ngokuthi benze izinto zabo ezingabalulekanga, abazelanga ukuzofunda. Kungaba ndiyavakalelwa kakubi kakhulu, kabuhlungu.

Ingaba ngumbono omhle kakhulu ngokuba abantu abaninzi bazotsho bafikelele kuyo le Wi-Fi yasimahla, bakwazi ukwenza izinto zabo.

Imithombo yamaphephandaba angeke isabakhona kwiminyaka ezayo ngokuba lena yeendaba zeintanethi seyihamba kakhulu, seyigcwele yonke indawo ngoba kwixesha langoku sekusebenza i-intanethi kakhulu. Okwamaphepha hayi kuyobe sekuphelile.

Ukunyuka kwamaxabiso edatha ibachaphazela kakhulu abantwana besikolo abahlala ezilalini ngokuba kufanele bathenge yona le datha ukwenza imisebenzi yesikolo, apho ke ezinye ziye zingenzeki ngokuba kaloku abakwazi ukuhlala bethenga le datha oko.

Ewe ifikelela kuwo wonke umntu, ngoba kwixesha langoku wonke umntu unayo ifowuni. Futhi ke bakhona abaye bachaze ngolwazi ukuba yenziwa kanjani imali kwiindawo zonxibelelwano, achaze kwindawo apho abantu badibana khona, iindawo ezinjengee-groups emafowunini, kumaephu esinawo emafowunini wethu. Ngoko ke wonke umntu uye , ulwazi lolo luye lufikelele kuwo wonke umntu.

Ibachaphazela kakhulu ngokuba imisebenzi emininzi kwixesha langoku seyikhona kwi-intanethi. Nditsho ungahambisa amaphepha wakho wesicelo sokufuna umsebenzi baza kuxelela ukuba hamba uyofaka kwiwebhusayithi ethile yabo apho uzobe udinga idatha, kumele ungene kwi-intanethi. Ngoko ke idatha maseyixhomile amaxabiso wayo ephezulu kakhulu iye ibachaphazele kakhulu abantu ngoba kwayona iye ikhawuleze nje ukuphela.

Kodwa bethunana anisahloniphi abanye abafundi kule ngxolo eniyenzayo? Ngoba niyababona bona bazele ukuzokwenza umsebenzi wabo wesikolo, bazokwenza izinto ezibalulekileyo, bazokufunda njengoba nina nizele ukuzokungxola apha. Ayikho enye into eniyenzayo ngaphandle kokungxola nokudlala ngoba nizele ukudlala. Kutheni ningabahloniphi nje abanye abantwana? Beningenobalinda ukuba bagqibe baphume bahambe nishiyeke ke nina nisenza yonke le nto eniyenzayo. Yini na ukuba ningxolele abanye abantwana kangaka, nina ningafundi bona bezele ukuzofunda? Ngoba bona bafuna impumelelo, benza umsebenzi obalulekileyo wesikolo.